Nṋe mutambo we nda u vhona ndi mutambo wa bola we ya vha hu khou tamba mamelodi sundowns na orlando pirates mutambo wo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa heya swikelela ho wina orlando pirates.

Mitambo ya bola i thusa kha muhumbulo wa muthu u itela uri muhumbulo wa muthu u ṱanḓavhuwe nahone u thusa na kha muvhili wa muthu uri u takale vhukuma mutambo wa bola ndi mutambo wa vhuḓi nga kha muvhili wa muthu muṅwe na muṅwe.

Zwone ndi zwone ndo zwi vhona nga Orlando Pirates i tshi khou tamba na Kaizer Chiefs he ya swika ho wina Kaizer Chiefs nge ya kunda Orlando Pirates izwo zwo vha zwi songo lavhelela zwi songo lavhelewa kha vhathu vha.

Ri kho tea u vha ri fhethu ho tsireledzeaho vhukuma na hone rikho to vha ro tsireledzea tshifhinga tshoṱhe, tsumbo zwikambi na zwidzidzivhadzi ri kho tea u ṱutshela kule na zwikambi na zwidzidzivhadzi ngori vhaṱuku, vhahulwane vha a vha a vha na sa ṱhogomelwa na tshifhinga tshoṱhe vha thoma zwo rwana vha thoma zwo sema vha thoma u ita zwithu zwinzhi nga zwikambi na zwidzidzivhadzi zwino ri kho tea u litsha zwikambi na zwidzidzivhadzi zwikambi na zwidzidzivhadzi ndi zwone zwine ita uri hu savhe na nyambedzano vhukati ha vhathu ndi zwone zwine zwa ita uri fhethu hu songo tsireledzea hu songo so ngo tsireledzea ngauri vhathu vha ḓo vha vhono vho no ita zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi vhathu vha ḓo vha vha tshi a ḓipfa vho.

Afrika Tshipembe ḽo vha nṱha nga tshifhinga ṅwaha wa twendi thene nge he ha vha ho kora tshavhaḽaḽa simphe ya o ri ita vhathu nga mannḓa o ḓa a ri winisa khaphu ra wina khaphu ya shango ḽoṱhe ra thoma afrika tshipembe o ḽi takula afrika tshipembe ḽa thoma u ḓivhea hoṱhe nga he a i ra wina khaphu nga ṅwaha wa twendi thene ro wina khaphu ya vhuḓi nga maanḓa.

Izwo zwithu zwo ita uri vhathu vhoṱhe vha vha pfhe vha khou funa afrika tshipembe ngea ya wina khaphu izwo zwo ita uri vha vha kule na mashango vha nnḓa lwanzhe vha gai vha ri ḓivhe nga he ra wina khaphu ndi vhona ṅwaha wa twendi thene wo ri takulela nṱha vhukuma.

Ndi zwone zwine zwa nga thusa uri vhatukana vha tambe bola ya milenzhe kana vhasidzana vha tambe bola ya milenzhe vha vhatukana vha tambe netball kana vhasidzana vha tambe netball izwo ndi zwone zwine zwa ḓo thusa uri vha.

Ndi bola ya milenzhe ndi yone ye ya ntakadza vhukuma yo ita uri ndi sa hangwe zwithu zwoṱhe zwe zwa itea yo ita uri ndi vhe na dakalo ḽinzhi vhukuma.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi wone une u kho itiwa kha tshikolo tshanga u woṱhe ndi mutambo une u funiwa nga tshikolo tshoṱhe nahone ndi mutambo u ne ndi nga si vuwe ndo u hangwa vhukuma.

Ee vha hone mugudi vhe vha ri ṱuṱuwedza vhori ṱuṱuwedza uri ra tambesa ri ḓo ya kha mashango a kule nahone ri ḓo ri ḓo vha ri khou bva na kha TV ri ḓo ya fhethu hunzhi.

Zwi izwo zwi ita uri vhana vha tshikolo vha badele dzi donation u itela uri tshikolo tshi renge sokha butswu u itela uri vhana vha tshi tamba na zwiṅwe zwikolo vha vhe vho tsireledzea.

Nṋe ndi takalela mutambo wo ṱuṱula muhumbulo ngauri u sala u khou nthusa kha u humbula nga u ṱavhanya khathihi na u ḓivha zwinzhi.

Ndo pembela zwavhuḓi musi ndi tshi vhona thimu yanga yo wina tshiphuga tshihulwane.

Nṋe ndi vhona hu zwa vhukuma uri vhaswa vha kho tea u tamba mitambo u itela uri vha ṱutshele kule na vhugevhenga nahone vha tea u funa mitambo.

Nṋe ndi vhona uri muthu u tea u ṱanganedza arali u a songo wina u tea u konḓelela a tenda kha ḽa uri u ḓo wina tshifhinga tshiḓaho.

Nṋe ndi vhona hu zwa ndeme uri vhaswa vha ite zwa mitambo uri vha kone u wana masheleni ane vha ḓo sala vha tshi vho vha vho ramabindu.

Nṋe ndi vhona uri mitambo ndi ya ndeme ngauri vhagudi vha vha kho tea u tamba mitambo uri vha wine zwithu zwinzhi.

Nṋe ndi vhona u nga ri muthu u khou tea u bannga tshelede u itela uri musi a tshi aluwa ivhe yo no i vhe i na nzwalelo ya iṅwe tshelede.

Ndi zwihulwane zwa mitambo u fana na rugby world cup kana mitambo mihulwane ya bola ya milenzhe ngauri ni ḓo swika kule nahone mupo wanu wavha wa.

Tshifhinga tshiṅwe tshifhinga vha vhatambi vhatambi vhaswa mitambo yavho i ya vha ya ndeme vhukuma ngauri vha vha vha tshi vho bvisela buḓo ḽavho.

Nṋe ndi vhona uri vhundeme kha mitambo ya vhana i thusa musi u ṅwana a tshi khou tamba mitambo yo fhambananaho.

Zwikolo zwikolo zwi nga ita uri mitambo i takadze vhagudiswa ngauri zwi nga zwi nga kuvhanganya masheleni zwo vhaisa kha buḓo ḽi.

Muhumbulo wa nga muhulwane ndi u guda u xelelwa nga vhathu na u bvelaphanḓa zwi fhaṱa uri ri kone u tamba mitambo ya zwi.

Miṅwe mitambo i ṱoḓa zwishumiswa zwi ḓuraho kana mbadelo dza zwishumiswa zwi nga ḓivha sa sokha butswu kana sa bola ya milenzhe.